Botlhale jwa maitirelo bo dirile gore batho ba bantsi ba kgaogane le maphelo a bone ka gore ba ne ba sa dire jaaka re laeditswe go tlhapa matsogo, go tsenya di-mask, go dula mo matlong a rona, go sa tsamaye, go sa tlale-tlale. Batho ba bantsi ba feleleditse ba nyaditse botlhoko bo ke ka moo batho ba bantsi ba tlhokofetseng, mme ba kgaoganeng le botshelo bo bo ka fano.

Batho ba le bantsi ga ba tlhole ba na le madi kampo ba kgona go ka nna le madi a gore ba ye go ya dibaesekopong gonne maemo a ikonomi a ile ko godimo, madi ke setlhokwa se segolo mo matlong a rona mme o tshwanetse wa sheba ditirelo tsa mo ntlong fa o fetsa go dira ditirelo ga gona madi a setseng. Ke ka moo batho ba le ntsi ba iphitlhelang ba dutse mo metseng ya rona ko matlong ba sa tlhole ba kgona gore ba tlale tlale kampo ba ijese monate gonne batho ga ba tlhole ba kgona ga ba na madi.

Tirelo ya mafaratlhatlha e dirile botshelo wa rona bonolo ka gonne o kgona go bua le motho a le ko lefelong le le kgakala le wena, balosika le ditsala o kgona go ba tlhola go sa tlhokagala gore o ye o ba bone ka namana. Mme mo go bankeng mafaratlhatlha le go sireletsa tshedimosetso ke mathata a rileng gonne fa motho a ka kopana le mogala wa gago wa letheka o kgona go ka go tseela madi ko bankeng, o kgona go ka tsaya dilo tsa gago tsa botlhokwa mo mogaleng wa gago wa letheka, mme a di dirisa kgatlhanong le wena ka tsela e e sa tshwanelang kampo a di dirisetsa bonweenwee.

Tsela e e dirisiwang ka se sebaka ya go dirisa mogala wa gago wa letheka ke nagana ke tiro e e siameng, mme se se tshwenyang ke gore o sireletsa jang dilo tsa gago tse di bobusisi mo mafaratlhatlheng gore di se wele mo matsogong a se siameng. Ke yone tlhoba boroko ya re kopanang le yone eo.

Ga ke motho le go reetsa seromamowa.

Batho ba ba phepafatsang dikgang ba tshwanetse ba netefatse pele ba phepafatsa mafoko mo seyalemoweng, di-radio, thelebišene gore a ba a isang mo bathong ke a e leng gore ke a nnete gonne ba ka iphitlhela e le gore ba samagana le go ya ko di-court-o ba tshwarisiwa ka gore ba ntshitse molaetsa kampo ba kwadilwe selo se e seng sa nnete ka moo. So ba tshwanetse ba tsaya matsapa go netefatsa gore dintlha tse ba di bayang mo pepeneneng gore batho ba di bone ke tsa nnete, mme ke tse e leng gore di ka fa molaong.

Madi a ka leba mo mananeong a a farologaneng a dikgang go netefatsa gore a go bapadiwa motswedi o o tshwanang, kampo dikgang tse di beilweng mo pepeneneng ke dikgang tse di tshwanang tsa mananeo ka otlhe. Ke ka moo madi a ka seka-sekang motswedi le go ikanyega gore dikgang tseo ke tse di nepagetseng.

Maitemogelo a ka ke gore dikgang tse di bapatswa tse e seng tsa boammaaruri ga se dikgang tse di siameng, ka gonne batho ba feleletsa ba tsweletsa dikgang tseo ba di naya batho e le gore dikgang tse dintshitsweng tseo ga se tsa boammaaruri. Mme re feleletsa re nna batho ba re leng maaka gonne re neilwe papatso e leng gore ga e mo molaong, mme seo se tshwanetse se ka fedisiwa mo Aforika Borwa. Go tshwanetse go a sekasekwa makgato a e leng gore a dikgang le gore boleng ba molaetsa, kampo dikgang tse ba di tlisang mo bathong ke tsa maleba na, kampo ke tsa boammaaruri gonne dikgang tse dintsi tse di bewang fa pele ga rona o iphitlhela e le gore ga se tsa nnete.

o tshwanetse wa lebagana le mogala wa letheka wa network-e o e dirisang gore ke o feng, mme wa leba le ditlhwatlhwa tlase tse ba di dirang nako go ya ka nako. Data e nna ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke rekile ten gig, mme ke e dirisitse kgwedi yotlhe e sa ntse e setse le ka se sebaka setse ke dirisang mo go yone so.